Ke ne ka ikutlwa ke thabile ka gonne e ne e le letsatsi la me la ntlha la go pagama sefofane ke ne ke tshogile ka le lengwe letswalo mme ke ne ke ya kwa lefelong le KwaZulu-Natal.

Ke sfofane, bontsi ka gonne bontsi re tshaba gore e e re e tsamaele kwa lefaufaung ya wela fatshe le rona.

O tshwanetse a tsene mo inthaneteng mme a batle ticket-e ya sefofane se se tlo mo isang kwa Nigeria mme a mo inthaneteng.

Dibese tsa mo ke dulang teng di tsamaya sentle mme di go fetlhisa kwa tirong ka nako mme se ke sa se rateng ka sone ke ge di ya kwa strike-eng di se tlhole di tsamaya.

Ba bantsi ba dira dikarata tse e seng tsone mme e bakela rona mathata ka gonne rena setse re tlwaetse go berekisa dikarata tsa dipampiri.

mo dibeseng tsa bakgweetsi ke motho yo tlhokomelang bakgweetsi ba gae mme a sa tle le mosebetsing a nole a tlhakatlhakane mme e thusa batho ka bontsi ka go ya kwa mafelong a batlang go ya ko go ona a mantsi.

Ba amega fa mokgweetsi wa bese a ya mmerekong a nole bojalwa kgotsa a sa dumelane le melao ya mo tseleng le go kgweetsa sentle.

Dibese ke tsone tse di bakang traffic mo tseleng mme di direla go sutela dikoloi tse di dinnye mo go tsone gore di tsamaye sentle mme go sa bana le dikotsi tsa ditsela mo tseleng.

Bese ya ntlha ebile bese ya kwa sekolong e ntseng e re isa ko maetong a sekolo a fapaneng kwa Joburg-ke le kwa ditoropong kwa Pretoria.

Bese e ne ya ema mo e sa tshwanelang go ema teng mme erile ya thibela dikoloi tse dintsi fa go feta mo tseleng.

Ke dinamelwa tse dikgolo tse e le goreng di ka senya dikoloi tse dingwe kapa di bolaya batho mo ditseleng fa di sa ba bone.

E re ama ka batho ka malatsi a sebedisa dikoloi mme e ama rena ka gore bontsi ba bakgweetsi ba dibese ba feleletsa ba dirile strike ka madi a ba fokoletswang.

Le tlhano ka gonne ke bakgweetsi ba ba kgweetsang sentle ebile ga ba siane fa ba kgweetsa, ba tlhokomela bakgweetsi ba bone ka fa gare ga bese.

Ga ke ikutlwe sentle ka gonne bangwe ba tsa go ya meberekong mme le tsone ditekisi ga di fitlhe ka nako e tshwanetseng di fitlhe ka yona ya ko meberekong ya rona mme le madi a one a kwa godimo.

Ee, ke molemo o itekanetseng go tsamaya ka gonne e thusa mmele wa gago le go godisa mafatlha le go pelo.

motho yo o tsamayang ke matshwao a ema le go itukisa le go tsamaya.

Se ba bantsi ba ka le tsona mo tseleng ke go thulwa ke dikoloi le tshwariwa poo le go bolaiwa mo tseleng mme se se ka dirisiwang go netefatsa gore batho ba ba yang kwa tirong ka maoto ba sereletsegile ke gore mapodisa a phele a tsamaya-tsamaya mo tseleng a tlhokometse batho ba tsamayang ka maoto.

Dipoelo tsa go nna le baesekele ke gore o kgone go fitlha ko o yang ka bonako, ga e tlhoke le go tshwediwa petrol-o, ga e ntshe madi a mantsi mme dikotsi tsa tsona ke gore o ka thudiwa ke bese kapa koloi kapa taxi le fa tseleng.